Ke go netefatsa gore dikumo tsa diphologolo jaaka nama di nna di ntse di entilwe le gore mašwi a one e nne mašwi a boleng jo bo kwa godimo.

Kgwebo ya bona e tswelela.

Ke mekgwa ya go rulaganya gore go be le batlhokomedi mo jarateng tsa bone.

Ee ka gongwe merogo eo e ka kgona go thusa.

Go siame e le tota ka gonne ke maungo a a siametseng mebele ya rona.

Ka go tlhopha lefelo le le siameng le mmu o nonofileng e be o jala dimela tsa gago, ga o fetsa o tshwantse o nne o nosetsa ka metlha le ka metlha.

Ka go tlhopha lefelo le le siameng mo e leng gore letsatsi le tla fitlhelela e be o jala peo ya gago e tlhoka tshireletso go fitlhela e be e nna matlhare.

Rooibos e sireletsa masole a mmele ebile e thusa gape le ka madi a mantsi le bolwetse jwa pelo.

Ke go fetoga ga boemo jwa loapi jaaka dipula le mmu o o sa lokelang go ka jala rooibos.

Ke ditlhwatlhwa tse di kwa godimo le kgaisano le le go tlhoka lefelo le le maleba la polokelo, gape le phetogo ya boemo jwa loapi.

Ke go ba le dikotla jaaka dibithamini se bolaya megare.

Ke maungo a a jaaka dipanana, diapole le dinamune ka gonne maungo a, ana le dibithamini le dikotla go dira gore mebele ya rona e kgone go nna e na le maatla e nonofile.

Ke ditapole, khabetšhe spinatšhe le tamati.

Dithoro le mabele di ne le fibre e ntsi gape di dirisiwa le ke mafatshe a a kwa ntle.

Wine farming go tewa mofuta o mongwe le one wa go diriwa ka one maungo .

Go tlhokega mokgoma, foroko, haraka, sereole le metsi.

Go lemiwa ga rooibos go thusa ka gore go nne le mesebetsi mo selegaeng, e thusa le go fokotsa madi a mantsi gape e na le di minerale jaaka calcium magnesium le boitekanelo jwa marapo.

Peo tsa dijo jaaka mmidi, dinawa di botlhokwa pabalesegong ya dijo, gape di tsepamisitseng mogopolo thata mo pabalesegong ya dintsho dikuno ya temothuo.

Ke go tlhomamisa gore lefatshe le tshwanela go lema rooibos, lekola maemo a bosa le go tlhopa peo ya rooibos e e kwa godimo, gape lekola moopa le go rulaganya ga o go nosetsa.

Ke dinonofo tse di jaaka diminerale jaaka calcium magnesium le boitekanelo jwa marapo.

Rooibos ga e na caffeine o ka e dirisa mo go baka jaaka mo gape e ka thusa le pelo ebile rooibos e na le dilo tse ko di thibelang.

Dijo tse di tsidifaditswe teng di ka bolokiwa ka nako e telele di sa senyege mme di thusa go boloka dikotla and .

Ke ka reka ditapole, khabetšhe, spinatšhe le ditamati ka gonne di na le dibithamini, sebolayamegare le dikotla.

Ka go oketsa nonofo.

Ke tse di bogale tsa bosa go tshwana le mmu o omileng le tlhaelo ya metsi.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa motho le mo phepong ya gagwe ka gonne a na le dibithamini, le dibolaya-megare, le dikotla.

A na le seabe mo tikologong le ikonomi and a thusa thata le ka dituelo tsa kananyo ya dinaga di sele le go tlhola ditiro le tlhabololo ya metseselegae.

E fokotsa malwetse a a sa foleng a tokafatsa .

Merogo ke dikarolo tse dingwe tse di jewang tsa dimela mme di fokotsa malwetse a a sa foleng a tokofatsa a .

Ke ka ntlha ya gore e thusa thata mo malwetsing a sa foleng le go tokafatsa boitekanelo jwa tlhaloganyo le bokete jwa boitekanelo.

E thusa ka go tlhola ditiro le ka tlhabololo ya metseselegae, gape e thusa le ka dituelo tsa kananyo ya dinaga di sele.

Ke ithutile gore rooibos e a kgetlhiwa ka diatla, ya segiwa le go omisiwa. Ke ithutile gape le go ela tlhoko dikai tse di tlhokegang le gore tee e nne le boleng jo bo kwa godimo.

Ke ratile spinatšhe se na le di bolaya-megare ebile o fitlhela le dikotla mo go sone.

Rooibos ga e na caffeine ebile e ke .

E thusa ka tlhaolo ya ditiro le go dira letseno gape e thusa le ka tlhabololo ya metseselegae le bojanala.

Ka go tlhopha lefelo le le siameng le mmu o nonofileng le go nosetsa ka metlha.

Temothuo ya rooibos e ama baagi ka go tlhabolola metseselegae le ka go dira letseno gape e ama le mo bojanaleng.

Ke maungo a a jaaka guava, lichi, le jeke.

Maungo a tlhoga go tswa mo maeng a molomo mme a na le peo. Merogo yone ke dikarolo tse di jewang tsa dimela. Ke ka jala spinatšhe, dipotata le khabetšhe.